Ke rata bolo ya matsoho, e leng netball ho e bapala, re hloka bolo, lebala la netball-o le diaparo le dieta tsa boikwetliso.

Sona se ile sa hola haholo. Re ntse re kopana nako le nako jwale le hona jwale, ha re ntse re kopana re ntse re bitsana ka mabitso a ne a kgale ha re ne sa le dibapadi tse hlwahlwa.

Ho bapala hona ho etsa hore o be hlwahlwa haholo hobane madi a ya phalla le boko bo ya buleha. Ntho e nngwe ke hore ha o le sebapadi, o tlamehile hore o nahane ka pele hore ha motho eo bapalang le yena o tlo mo fenya jwang.

Ke hopola hantle tsatsing leo. Re ne re bapala le sekolo se seng sa Maluti. Re bapalla di-championship re ne re le malalaotswe hobane ne re ke ke mme e mong ho thweng ke mohlang oo re bapalang. Re a bapala hore ho kgaohe moo ho sa kgauweng teng. E ne le papadi e ntle ka ho fetisisa le rona re ikutlwa hore tsatsing leo re tlo atleha meng ra atleha.

Atjhe nna ha ke a itukisetsa ho tlohela sehlopha sa ka le kgale. Ke se rata haholo. Malome a ha lebale. Ha ke rekise letho ntho e ke bonang ke hore re hloka coach e ntjha feela, ebe re bapala hantle hape.

Ho qala E-sports team, re tla qala ka ho sheba hore ke bo mang. Ba na le di computer kapa di-laptop le hore ba na le thepa ya ho bapala kaofela na. Mme ba se nang tsona re ba thuse ka tsona. Re tla tlameha ho kopanela mona ha ka beke le beke, hore re rere le ho hlohleletsa hore re ka fenya jwang dipapadi tseo re bapalang kgahlanong le tsona.

Ee, ho dula re dula kaofela, ba bang ba dula ka lehlakoreng lena, ba bang ba dula ka ho le leng, ao e ba modumo le monate fela ha rona re hlabile ntlha. Empa ha bona ba ka hlaba ntlha. Ke ye ke tsamaye ke tjhakele mokgotsi wa ka, hobane ba tla ntlhodiya letsheare lena kaofela.

Sehlopha sa ka se na le sehlopha sa batjha ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso e meraro. Ke ile ka ba shebella ha nngwe fela. Ke ne ke kgahlehile haholo ke matjato a bona, ba bapetse hantle ba ile ba fenya le ho fenya.

Ha o batla ho ba sebapadi se hlwahlwa jwalo ka nna. Ntho ya pele o tlamehileng hore o etse mamela coach ya hao. Ha o lokisa, o lokisehe le wena. Ntho ya bobedi e ba le boitshwaro bo botle. Ha hona ntho e fetang boitshwaro. Ntho ya boraro ikemisetse hore ha o kena ka hara lebala lena, ebe o kgona ho fenya. Ntho ya bone, hopola hore botho ba hao ke bona bo tla etsa qeto ya bophahamo ba hao.

Nna ke shebella di-influencers haholo. Mme ke kgona hore ke ithute dintho tse ding mona ho bona hobane ba bang ba ya ho eletsa hore ha o batla ho beha tjhelete ya ho lokisa ntlo o etsa jwang. Ba be ba o eletse hore ha o batla dintho tse itseng tsa ntlo, o di reka kae? O di reka ka bokae? Di-influencers di nthusa haholo nna kannete.

Ha ke rate dikarete tse tse bapalwang letsatsi kaofela. Ke ye ke bone batho ba teng, ba rata ntwa ba bile ba ba botswa le ho hlapa, empa ke nahana hore tsona dikarete le dintho tse kareng bo di-board games ha di bapallwa moo ho leng hantle teng, ho ya ka nako ke bona di na le molemo le ho thusa ka ho nahana le hore motho a kgone ho sebedisa kelello.

Nna ntho eke ratang haholo, ke ho tsoha hoseng hore ke lo matha ka mona ka ntle. Ho tloha ka Mantaha ho fihlela ka Labohlano, ke matha metsotso e mashome a mararo, e leng hora tse pedi le mashome a mararo a metsotso bekeng.

Papadi ena e ke etsang. Ke e rata ka lerato, ke tsoha hoseng ho hong le ho hong le ha ho bata kapo ho na pula kapo hona le sefefo. Ke a tswa, ke lo matha hora. Mme ha ke qeta ho matha. Ke kena mona gym-ing. Ke phahamisa ditshepe. Ke di phahamisa hora kaofela ho tloha ka Mantaha ho fihlela ka Moqebelo. Le ha ke ke ikutlwa hore kajeno ke kgathetse ka nnete kapa ha ke batle letho. Ke a iqobella hore ke tsamaye ke lo matha. Ke ilo phahamisa le ditshepe mona gym-ing.

Motjha ya nkang karolo dipapading o dula a le hlwahlwa, a le matjato mme ho na le ntho eo ae etsang. O kgona le hore a thole bursary kapa scholarship sa ho ithuta university, ya sa nkeng karolo dipapading. O dula a kgathetse a nyahame mme o qetela a etsa dintho tse seng hantle hobane kelello e ba hohle ka nnete.

Eya dipapadi, tsona di ruta motho ho ba moetapele. Ha ho dula o sebetsa le batho, o bapala le batho, o kgona ho ithuta hore ha ke etsa tje batho bao ke bapalang le bona ba e nka jwang, ha ho bua tje le teng ba e nka jwang ka tsela eo, o ithuta batho mme seo ke sona se hlokahalang haholo ho beng ha moetapele.